Mokgotsi, tseba ke batla ho ba influencer YouTube. Kopa o ko njwetse mokgotsi hore batho nka ba thola jwang batho ba tlo nlatela YouTube-ng ha ntse ke etsa mosebetsi wa ka wa bo influencer? And then, tlametse ke shebe batho ba jwang hantlentle? Bao ba tlo kgona ho nlatela. Ebile nka qoqa ka dintho tse jwang tje hore ke kgone ho thola balatedi ba bangata, ntho ya ka e tswelelle?

Ke la utlwa taba ya hore divoutu ha di balwe ka tsela e hantle. Mme mekgatlo e meng e fuwa divoutu e sa di fumanang hore feela e nne e kgone ho tswela pele e re buse.

Nna moo ke dulang teng motlakase ha o we kgafetsa. Le ha o wele, re a tsebiswa hore motlakase o tlo wa ka nako e itseng ho fihlella ka nako e itseng. Mme hono ho o fa monyetla wa ho itokisa, o hlo itokisetse nako eo motlakase o tlo wa ka yona. Ha nako eo e fihla, nosontso o tseba ebile o lebelletse hore motlakase o tlo tsamaya ka nako eo. Mme ho ya thusa hore o be le data founung ya hao, ka ha motlakase o le siko le Wi-Fi e ya tima. Hoba le data founung ya hao ho ya thusa hoba o ya kgona ho tswella pele. O nno o behe internet-eng, mme o fumanehe ha o hlokeha.

Ha o kena internet-eng o ya di-website-eng tse tshwereng di-video tsa kgale, mme di ngata di-website tseo. Ke yona tsela e bobebe ya ho fumana video tsa kgale ka yona eo.

Nka kopanya setjhaba. Mme hang ha setjhaba se kopane, re bue bothata boo re nang le bona. Ha se re buile bothata bono. Re ikopanye le moetapele wa rona, re mo hlalosetse hore pele ae ka tshwara kapa ya ba moetapele, hone ho etsahala dintho tse itseng, le tse itseng, le tse itseng. Jwale ka morao hore a tshwarwe, dintho tseo ha di sa etsahala. Mme ne re kopa hore di phete di etsahale hape dintho tseo.

Nna mokgwa o ko o sebedisang ke ho reka moya, mme moya ono be ko fetola data. Ka tsela eno, ke ba le dikgetho tse ngata tsa ho kgetha data eo ke e batlang. Mme le data e tlo kgona ho e fumana ka moya oo o ko o rekileng.

Di-subscription-e ke ha o latela motho kapa kgwebo e itseng. Mohlala, kopa etsa mohlala ka YouTube. Youtube-ng wa kgona ho subscriber mothong, o latele motho eo. Mme motho eo ntho e nngwe le e nngwe ae post-ang, video tsa di-post-ang kapa eng ae postang. O tlo kgona ho e bona, e tlo hlahella ka hodimodimo ho wena. Ho subscriber ho thusa ka hoo, hore o dule o le up to date ka dintho tseo di latelang.

Ke ikutlwa hampe haholo ka sena, hoba ba diha serithi sa rona jwalo ka ma Afrika. Mme ba etsa Afrika e shebahale jwalo ka continent-e e sa hlaphohelwang kapa e nyatsehang. Hoba ba etsa re nyatsehe matjhabeng a mang. Ne nka thabela haholo ha e ka lokiswa ntho ena. Afrika ha se continent-e e mpe hakalo, ebilane ha e mpe tje hohang. Ena le tshotleho jwalo ka di-continent-e tse ding le tse ding. Empa bophelo bo teng, ska ha ntse re phela.

Afrika Borwa ena le maleme a mangata. Mme nna malemeng ao a mangata a teng Afrika Borwa, a buang Afrika Borwa. Ke tseba Sesotho, ke tseba Sezulu, ke tseba Sexhosa, ke tseba English-e, ke tseba Sepedi, ke tseba Setswana le Seswati hanyane.

Ho kenyetsa nkgono wa ka le ntatemoholo wa ka Wi-Fi ho nthusitse ka hore ke ba fumane ka nako tsohle hobane ke batho ba tsofetseng mme bane ba sokola ho kenya data. Ha ho sena motho a ba thusang, ba sokola ho kenya data mme ha ke kgone ho bua le bona ka video call. Hoba kenyetseng Wi-Fi ho ba thusitse hobane ba vele ba connect-e tje WhatsApp-ong, Wi-Fi and then re bue, re kgone le ho etsa di-video call. Le ha o sena motho a teng pela bona, ba kgona ho ikenela Wi-Fi-eng, ba connect-e mme re bue.

Nka etsa bopaki kapa bonnete ba hore ke shebe hore na e sebeditse sa mannete na data eo? Mme ha ebe e sebeditse, ke moo ke tlo leka ho fumana hore na ebe e kentswe neng kapa e sebedisitswe neng data ena? Ha ebe e sebedisitswe pele ho nako eo ae rekileng ka yona, nka mo fa e nngwe. Empa ha ebe e sebeditse ka morao o sa e rekile, hoo ho bolela hore e sebedisitswe ke yena. Mme ha hona nthwe nka mo thusang ka yona.